Xa ndingenawo umbane kule ndawo ndihlala kuyo ndiye ndisebenzise idatha yefowuni. Ndinayo ne-router esebenzisa amabhetri ne-inverter nayo ndinayo. Ziye zindisisebenzele kakuhle ke ngoba xa kuphele ibhetri lefowuni ndiyakwazi into yokokubana ndiyotshajisa phaa kwi-inverter ne-router ngokunjalo. Ngoko ke zizo zontathu zisebenzisana ngasandla ngasandla.

Ukuba ndifakele le nto kuthiwa yiWi-Fi endlini yam ndingathanda ukuba isebenze kwiifowuni ezine ngexesha. Ngoba kaloku sibane apha endlini, umntu unefowuni nganye, ngoko xa sizayifaka apha endlini iWi-Fi siyafuna ukuba mayisebenze emntwini wonke.

Eyona nto iba ngumtsalane kubafundi emnxebeni kukubana makube khona isithuba laa nto kuthiwa sisipeyisi, bakwazi into yokokubana umsebenzi wabo wesikolo bawugcine efowunini. Bangabantu ke nabo abathanda ukuthatha laa nto kuthiwa zii-pictures, ngoko ke xa inesipeyisi esininzi uzawukwazi umntana ukubana ayisebenzise yodwa kungafunekanga ukuba ade athenge laa nto kuthiwa yi-memory card.

Iindaba zikamabonakude zithatha ixesha elide kodwa ozimamele kunomathotholo azithathi xesha lide. Ngoko ke ndicinga ukuba yiyo le nto abantu bethanda ukubukela bethanda ukumamela unomathotholo.

Ndicinga ukuba umntu angakwazi ukuba asebenzise ifowuni yakhe asebenzise, idatha esefowunini. Ngoko ke kufuneka enze ngesiqinisekiso sokokuba phambi kokuba kumke umbane ifowuni uyayifaka embaneni anyuse laa nto kuthiwa libhetri ukwenzela into yokokuba izawukwazi into yoba isebenze ngelaa thuba kusamke umbane.

Ziyanceda kakhulu ngoba kaloku kukhona abantu abadala abangakwaziyo ukufunda isilungu. Ngoko xa kukhona iingcebiso ngesiXhosa ziba luncedo kakhulu ukwenzela ukuba nabo umntu azothi eyenza into abe eyiqonda ukuba wenza ntoni kanye kanye.

Abantu amajelo onxibelelwano sebeyenze indawo yokulwa amadabi abo kodwa amajelo onxibelelwano afana nooFacebook ayenzelwe ukuba abantu bazivise kamnandi. Ngoku seyiyindawo apho abantu balwa iimfazwe zabo, abanye bachaze imiphanga ingekayi iye ukuyofika kusapho lwakhe umntu. Ngoko ke ngalo hlobo baphetha bengazisebenzisi ngendlela eyiyo.

Ndingasebenzisa ingoma kaShakira ethi Waka Waka eyakhutshwa ngela xesha kwakukhona iWorld Cup eMzantsi Afrika ngoba lelona xesha ilizwe lonke, umhlaba wonke owayelazi. Ngoko ke uba ngaba ndingaxelela abantu ngesizwe esaye sanombhedesho wokukwazi ukuba senze iWorld Cup ngonyaka ka-twenty ten, bangayazi ukuba nguMzantsi Afrika lowo.

Ndicinga ukuba umntana oneminyaka esibhozo akakakulungeli ukuba abe nomnxeba. Ngoko mna angeke ndimthengele ngoba kaloku zininzi izinto eziza nale minxeba, baphethe abantwana bengena kwizinto bona ebebengaziqondi ezinobungozi. Ngoko mna andinawukwazi ukumthengela umntana wam oneminyaka esibhozo.

Ukuba ndingabamba eyam inkqubo yentetho yesikhulumo kunomathotholo apha ekuhlaleni ndingathetha kakhulu noomama abazikhulisela abantwana bebodwa kungekho nkxaso yomntu ongutata ngoba kaloku yeyona nto ixhaphakileyo apha kwindawo endihlala kuyo, ngeengcebiso nangokuvula ithuba lokuba bacele uncedo. Nantso mna into endinoyenza.

Kwiinkqubo zestrimisho endizithandayo ziphaa kakhulu kuShowmax. UShowmax unayo inkqubo ebizwa ngoba I blew it. Ndiyathanda ke ukuyibukela ngokubukela abantu ababe nemali ezizigidi ufumanise ukuba kuthe kungaphelanga xesha litheni yabe seyiphelile imali, ngoko indenzela umdla kakhulu mna ukufunda ngamabali wabo bantu.